Uma ngabe uyohlolelwa isifo sengculaza, unesi noma umhlengikazi uyaye aqale akuyale, zokubhekana nalesi simo sokuthi uma ngabe kuwukuthi uthola ukuthi unayo ingculaza ungakwamukela kanjani lokho futhi ungamelana kanjani nakho, ngaphambi kokuthi abe esemuhlola, Ube esekhipha-ke izinto ey'setshenziswayo zokuthi-ke kuhlolwe igazi lakho bese-ke kuthathwa umunwe wakho bewuhlabe ngenalithi-ke, bese-ke kujuza igazi elincanelilokhu lijuzelela kulo mshini omncanyanyana, bese bethela nokunye okuwuketshezana nje, bese kuyabonakala-ke ukuthi unayo yini ingculaza noma awunayo.

Ngicabanga ukuthi mngani uma uzosebenzisa imikhiqizo yoku-detox-a umzimba, kufanele uqinisekise ukuthi indlela eyakhiwa ngayo iyahambisana nomzimba, isimo somzimba ukuthi mawusebenzisa le-detox ayizukuphazamisa yini ukusebenza kwezitho zomzimba zakho noma-ke ingaphakathi lakho nje, izicu ey'njengesisu, igazi lakho nje emzimbeni. Ubheke ukuthi akuzukuphazamisa yini indlela umzimba wakho osebenza ngawo, kunokuthi ulandelele noma ubone nje ukuthi osaziwayo abathile basebenzisa lokhu mhlambe nawe usuzokusebenzisa ngoba bona bayakhokhelwa ukuthi bekhangise, akusikho ukuthi mhlawumbe basuke benolwazi olujulile lwalowo mkhiqizo we-detox.

Umehluko phakathi kwe-fixed-dose combinations uqhathanisa ne-individualist treatment plans. Umehluko wayo ukuthi i-fixed dose combination yona isuke kuhhamaphilisi ahlukene ahlanganisiwe kwaba iphilisi elilodwa. Bese kuthi-ke individualist treatment plans wona kusuke kuwuhla lwamaphilisi hlampe ahlukene kodwa kuwukuthi-ke umuntu owathathayo uwathatha isikhathi esilinganiselwa ku-four months bese okunye esithathe isikhathi esilinganiselwa ku-six months kodwa kusuke kuyinani lamaphilisi ahlukene. Kanti le i-fixed-dose yona kusuke kungamaphilisi ahlanganisiwe ukuthi-ke isiguli siphuze iphilisi elilodwa, singaphuzi amaphilisi amaningi ngesikhathi.

Indima okufanele idlalwe isikole ukuthi kufanele befundise iy'ngane mayelana nokuqala nje kokubaluleka kwemizimba yabo, kokubaluleka kokuy'hlonipha, kokubaluleka kokwazi ukuthi isizathu sokuy'bandakanya ocansini luyini. Uma kuwukuthi-ke bayibona sebekulungele ukwenza ucansi, fanele befundiswe ukuthi-ke ucansi oluphephile lwenziwa kanjani. Nanokuthi bavikela kanjani ukuthi bengakhulelisi, nokuthi bengakhulelwa ngoba basuke bengekho esimeni sokuthi bengakhulisa iy'ngane, basuke bengekho futhi esimeni sokuthi bengaba abazali ngoba okwabo okusabaleke ukuthi bekwenze ukuthi befunde, bekwazi ukuy'mela.

Abantu, Abaholi bendabuko, amasonto ney'kole bengasiza ukuguqula isimo sengqondo esibi kubantu abakhubazekile ngokuthi bebavezele noma , okokuqala nje bebavezele abanye abantu abakhubazekile abenza izinto ezinhle noma abangavinjwa ukukhubazeka ukuthi bekwazi ukwenza izinto abafuna ukuzenzela zona. Benganxenxa nemindeni yabo ukuthi ibalekele noma iba size ukuthi bekhuphule ukuzethemba kwabo. Kwabona nje abaholi bendabuko, namasonto, ney'kole bengabafundisa futhi ukuthi mhlawumbe yini, bengenzanjani ukuthi bazethembe, bengenzanjani ukuthi bay'thande njengoba benjalo, baphile impilo ezobajabulisa.

Abaholi bendabuko bengahlela mhlawumbe iy'mbizo emiphakathini yabo bememe abantu abasha bebayale noma bememe abantu abasha bese bemema nosolwazi abazi kakhulu ngey'nhlelo zokuhlela umndeni, bechazele abantu abasha ukuthi kungani kubalulekile ukuhlela umndeni, kuphephe kangakanani futhi kuzobasiza kanjani ukuthi bevimbele ukuqala imindeni bengakakulungele ukuba abazali. Kungaba nje kubungazwe kanjalo kube ney'nkulumo ey'qwashisayo ezivamile, ikakhulukazi mhlawumbe inyanga nenyanga noma emva kwamaviki amabili kuhlale kuhlale kube ney'nkulumo ey'qwashisayo ezibhekiswe emphakathini, ikakhulukazi abantu abasha. Kusetshenziswa iy'mbizo ey'bizwa abaholi bendabuko.

Nginqume ukuthi izaguga zangakithi kufanele ziyeke ukuhamba ibanga elide uma ngabe ziya ezibhedlela ngoba akuphephile ukuthi behambe endaweni nje, behambe ngey'nyawo lelo banga lelo ngoba kuney'nswelaboya ey'ngahle zibenze kabi. Nanokuthi isimo sabo sempilo asisihle kahle ukuthi bengahamba ibanga elide. So kufanele ukuthi-ke bengathi sebefika laphana esibhedlela sebekhathele, yonke into isinyukile, abasakutholi nokuthi becwaningwe kahle iy'nkinga abanazo ngenxa yokuthi bakhathele, bayahefuzela, sekuvuka nje iy'mvuka nasemzimbeni, sekubuhlungu amadolo. Ngibonile ukuthi kufanele kube khona umshayeli obahambisayo esibhedlela ukuze bezofika nje bengakhathele, futhi-ke benganazo iy'nkinga.

Uma bengingakwazi ukuklama ithuluzi elisha lokuxilonga i-COVID-19 belingenziwa kube i-modern technology engadingi ukuthi ize kufakwe umuntu enziwe abe uncomfortable kulokhu kugxogxwa ikhala lakhe ngale ndlela okwenziwa ngayo. Bekungaba umshini mhlawumbe ongaba ngangepeni oskenayo, oskena nje umuntu, ngapha nasemakhaleni uskene ukuthi unayo yini i-COVID-19. Le nto nje yokuthi abantu begxokogxwe amakhala ngale ndlela okwenziwa ngayo ave ibuhlungu. Bese-ke, leyo nto ingathuthukisa ukuthi nje okokuqala ingahlolisisa kahle ukuthi umuntu unayo yini i-COVID, hhayi ukuthi mhlawumbe kube ukuthi igciwane nje lomkhuhlane libe la emakhaleni bese kuba ngazi ukuthi une-COVID. Leyo nto ingaxilonga nje, iskene kahle umzimba ibone ukuthi ngempela sikhona yini isifo esiyi-COVID-19 esisegazini.

I-first-line drug iwumshanguzo wesifo sofuba. Iyona eney'nhlobo zamaphilisi ezihlukene kahlanu, okuyiyona eyaye ilekelele ukulwiswana nesifo sofuba. Koda-ke kuvame ukuthi umuntu uma ngabe esey'nikelile ekuthenini aqede imishanguzo yakhe nesikhathi akalelwe sona, kuyaye kube ukuthi-ke emva kwesikhashana ngenxa yokuthi umzimba usuke usujwayele le mishanguzo, so usuke usukwazi ukulwisana nalo. Umuntu usuke esebuyela futhi esimeni sokuthi kuqala phansi i-bacteria le ye-TB iyakhula futhi esifubeni igcwale nomzimba wonke, so yila suke sekungenelela khona le second-line drug, eyobe-ke yona isikwazi ukulekelela ekuthenini kuliwe nesifo sofuba, umuntu aze kube ukuthi-ke uyasinda.